UFacebook liphepha nje lokuncokola nabahlobo nabangani nezizalwane. Nangona kubuye ngamanye amaxesha ukwazi ukulisebenzisa for ukuthengisa nokupapasha imisebenzi, kodwa eyona njongo eyona njongo yokuba liveliswe kukuba abantu bakwazi ukuncokola, bakwazi uhlala bexhumana maxesha onke. Kanti yena uLinkedIn uliphepha nje elibhekenene nengqesho nee-professionals, apho zipapashe khona imisebenzi. Futhi nabo bafuna imisebenzi bakwazi ukupapasha i-skills zabo abanazo ukuze bakwazi ukuthi bafumane ingqesho.

Zinintsi izinto abanokuzenza xa benezimatifowuni, ukuinvesta okanye ukufunda ngokuinvesta. Ukuvula , ungene kwi-social media bathengise ukuze bakwazi ukuzenzela imali. Babe , benze i-following yabo ibe linani eliphezulu lizokwazi ukuthi libarholele. Kwaye futhi bayakwazi nokuthengisa uadvethayiza amabhizinisi wabo or amashishini wabo kwalapha kwi-social media. Bainveste nakwizinto ezinjengamashezi nakwizinto ezinjengee-cryptocurrency uba baye bafunde nangazo, bafumane ne-guidance yokuthi zisetyenziswa njani.

Ngoku abantu iifowuni bazisebenzisa for ukuncokola le nto kwi-social media kwiinto ezifana noWhatsApp, ooFacebook, ooTikTok nooInstagram. Kanti futhi bayakwazi kwa ukufuna ngazo imisebenzi, ba-aplaye kwangazo for izithuba zemisebenzi ezikhoyo. Kanti futhi bayakwazi nokuthi bazenzele imali kwangazo iifowuni ezi kwizinto ezinjengokuinvesta, ukuthreyida nokuthengisa kwange-smartphones ezi. Kanti kudala wawungenokwazi ukuyenza loo nto ngoba ifowuni yayikwazi nje ukutsala umnxeba kuphela nokuthumela i-SMS, ingakwazi ukusebenzisa i-intanethi.

Ndandisenza i-assignment ngexesha ndisaqhubeka nezifundo zam ngexesha kuhamba umbane singakwazi noku aksesa iWi-Fi. So into eyaye yandincedisa kukuba i-laptop yam mayihlale itshajiwe xa ubuyayo umbane ukuze ndikwazi uqhubeka ndisebenze. Kwaye ndafumana ne-moderm ukuze ndikwazi ukonektha ngedatha lam ndingaxhomekeki kwiWi-Fi kuphela.

Ezona ndaba endizibone zihamba phambili kwezi ntsuku ngezi zeChina kunye nelizwe laseMelika, abalwa ngongavisisani kwindawo yorhwebelwano kuba benyusa le nto ebizwa ngokuba zi-tarrifs. IAmerica ifuna uba iChina mayenze izinto ngendlela efunwa yiyo kanti neChina ayifuni kugoba phondo kuba besithi abanakunyamezela ukubhulishwa, iChina kudala yabakhona and isazoqhubeka ibe khona nangaphandle kweAmerica. Iyiyo nje endinika umdla endifuna ukuyibona uba izawugcina iphelele phi le mpi yabo kuba akubonakali ingathi ukhona ofuna ugoba uphondo.

Indlela endinokuthi ndiyilwe ngayo kuba sibe namaxesha uba ngexesha lokutya amafowuni ayaqokolelwa abekwe phaa kungabikho mntu uphethe ifowuni ngesandla. Kube namaxesha futhi okuba mhlawumbe asithi ngabo seven amafowuni wonke siyawaqoqa babhekane nomsebenzi wesikolo, umntu uzawuyifumana ifowuni yakhe awugqiba ukwenza umsebenzi wesikolo.

Elona khasi endilisebenzisa kakhulu nguWhatsApp kuba lilo elinedatha elifikelelekayo kwaye ndikwazi ukuncokola kulo nezihlobo, nonkosikazi wam nabantwana basekhaya.

Ii-app zokuncokola endizaziyo nguTikTok, nguWhatsApp nguFacebook, ikwanguye , zinintsi nangona ezinye ndibuzilibala ngoku. NoGoogle Talk kuba uyakwazi ukuncokola kuye uGoogle. mhlawumbi nabo no-video calling uyakwazi uncokola, nabo ooZoom noSkype, ewe. Kodwa eyona ndiyithanda kakhulu nguWhatsApp ngenxa yedatha layo elifikelelekayo kuwo wonke umntu.

Kuba ke ndingaqhelananga noSpotify elona ndilisebenzisa amaxa amanintsi nguYoutube. Kuba lona alina subscription kwaye futhi ndiyakwazi ukusetsha loo mculo ndiwufunayo ngelo xesha ndiwufumane. Kuba ke ixesha elinintsi ndiye ndidawunlowude ii-videos xa ndidawunlowuda kuYoutube. Yiloo nto ke yenza kube lula ukuba ndikwazi ukuwudawunlowuda loo mculo ukuba ndikwazi ukubukela umculo omtsha, kuba kuYoutube ifumaneka yonke intlobo yee-videos.